Ndi ḓivha tshaka mbili delele ḽa mutshovhotshovho na delele ḽa mandande ee vhuponi ha hashu oṱhe a wanala hayo madelele na mavowa na o awela kha madelele.

White wedding ndi munyanya wa tshikhuwa une wa ambariwa mashira ku ambarele kwa hone ndi kwa tshikhuwa na fhethu hune ha vha hu khou itelwa hone zwivha zwi kho vhonala uri ndi munyanya wa tshikhuwa na zwiḽiwa zwa hone zwi vha zwi zwa tshikhuwa. Traditional wedding ndi munyanya u ne wa ṱanganya vhathu nga nḓila ya sialala arali sa riṋe vhavenḓa u do wana hu tshi ambariwa miṅwenda masheḓo na zwiḽiwa zwa hone ndi vho madelele, mavowa na dzi ṋemeṋeme na zwiṅwe futhi munyanya wa traditional u ṱanganyisa vhathu futhi nga zwine vha biḽiva khazwo arali ni tshi biḽiva kha zwa vhurereli ha tshivenḓa ni ḓo ḓi wana vha tshi zwi ita zwa vhurereli ha tshivenḓa.

U ya nga ha nṋe ndi vhona u ya nga ha nṋe ndi vhona zwo leluwa nga maanḓa ngauri hu nga si dzule wo lavhelesa sialala ḽahau sa muthu u tea u guda na sialala dza dziṅwe dzi tshaka u fana na musi muvenḓa a kho malana na muthu wa iṅwe tshaka ri vha ri khou guda nga khazwo u ya nga ha nṋe ndi vhona zwo leluwa ngori tshiṅwe na tshiṅwe ndi u guda.

Ndi ḓivha uri vhaṅwe vhathu vha kale kana vho makhulukuku washu vhavha vha tshi amba uri madzina a amba ni tshi rina ṅwana uri Tshililo ni ḓo wana uri ṅwana wa hone o begwa nga tshifhinga zwa musi ho vha hu khou liliwa afho muḓini vhunzhi ha vhathu vha musalauno vha soko ḓi rinela vhana madzina vha songo tevhelela zwa vha kale zwezwa zwi tshi amba uri Dakalo ovha o ḓisa dakalo hoyu ṅwana hafha muḓini.

Ee ndi vhona ku ambarele kwa mufumakadzi ku tshiṱalusa nḓila ine muthu a ḓi fara ngayo mufumakadzi wa muḓini a nga si soko ambara zwithu zwa u guma fhasi ha ha maraho kana a soko bvisa maḓamu a sa ṱhogomeli uri ene u mufumakadzi wa muḓini zwi sumbedza uri na vhuḓifari hawe a si vhuḓifari ha mufumakadzi o maliwaho muḓini ku ambarele kwa muthu ku fana na vhuḓifari ha muthu.

Miṅwe mishumo ya ne ya kona uya fariwa ndi u ḓivhadza ṅwana kha vhafhasi ndi u thusa ṅwana na u bvisa ṅwana nḓuni musi hu tshi pfhi ṅwana u kho thusiwa u vha a khou ṱanganedzwa kha honoyo muḓi wa hanefho muḓini vha ita zwezwo zwine vha zwi ita zwine a ri zwiḓivhi hu tshi bvisiwa ṅwana ṅwana u vha a khou bvisiwa uri a ye tshitshavhani ngauri ṅwana vha tshi zwi amba vha ri u bva nḓuni nga murahu ha miṅwedzi miraru.

Tsha u thoma ndi u tshetshelela nyala na maṱamaṱisi nda zwi panga nga nda nda zwi panga nga ngomu na mukusule wanga na maḓi na muṋo zwa boiḽa u swika zwa vhila u swika maḓi a tshi fhela mukusule wanga wa vha wo fhela bikiwa.

Zwiḽiwa zwine nda zwi pfesesa ndi tshidzimba ndi delele ndi mukusule ndi madovhi ndi thophi ndi ṋemeṋeme ndi madzhulu ndi zwone zwiḽiwa zwine nda zwi pfesesa na musi u tshi khou ḽa zwithu zwo no nga vho tshidzimba hu a ḓivha uri a u tsha ḓo dovha wanwa wa ḽa tshiṅwe tshithu u do tou nwa vho mabundu musi ḓuvha litshikovhela.

Ndi zwa ndeme nga maanḓa ngori vhathu vhane vha vha vha kho ḓo renga vha tshi renga vha sedza vhuḓifari ha muthu vha sedza vhudele ha muthu uri uyu muthu o kuna u swika gai musi ni tshi khou ḽa zwiḽiwa hanefho tsini hu sa vhe hu tshi kho fhufha dzi thunzi kana hu sa vhe hu na masunzi ndi zwa ndeme nga maanḓa uri muthu wa u rengisa zwiḽiwa a dzule o kuna tshifhinga tshoṱhe uri na dzi khasiṱama dzi tshi ḓa dzi ḓe dzo takala dzi ḓe dzi ḽe dzo vhofholowa.

Muthu wa u bika a nga fhaṱa vhu matshilisano na vhathu vha ne a vha rengisela nga uri tshifhinga tshoṱhe a tshi bika zwiḽiwa a bike zwiḽiwa zwo no ḓifha arali hu vhathu vha ḓuvha na ḓuvha a humbela ngeletshedzo khavho uri ndi zwifhio zwiḽiwa zwine nda nga zwi takalela ndi tshi zwi bika a humbela na thuso arali a tshi khou baleliwa hu si uri ene muṋe a soko lwa na vhathu tshifhinga tshoṱhe ndi zwa ndeme nga maanḓa uri u vhudzise kha dzikhasitama dzau uri bisinese ine nda kho i rana i kho tshimbila zwone naa.

Vhathu vha tshinnani kha zwiambaro zwa sialala vha ambara dzi hemmbe dza miṅwenda dzine dza vha dzo lukiwa nga malabi a miṅwenda vha dovha hafhu vha ambara zwithu zwo no nga masheḓo zwine zwavha zwo rungiwa nga malungu vha dovha vha ambara futhi zwithu zwo no nga masheḓo futhi zwine zwavha zwo vhangiwa nga mikumba ya dzi kholomo nga mikumba ya dzimbudzi mikumba ya dzi phukha a vha ambari zwiambaro zwi no fana na zwa vhafumakadzi.

Masiandaitwa a u imisa murundu musi muthu a songo wana pfumbudzo ndi musi vhana vhatshi swika ngei hanengei murunduni kana muḽani vha lovha vha ri sia fhano shangoni kana a ri a tshi swika hanengei a swika a ita zwithu zwi si zwone zwi fhedzisela nga murahu ha musi a tshi vho ḓo fariwa a shakuliswa kha shango ḽeneḽo ngauri u vha o ita zwithu zwo khakheaho.

Maḓuvha ano vhathu a vha tsha bika madelele u tevhelela sialala kana mvelele vha bika delele ngauri vha vha vho ḽi tama nga tshetsho tshifhinga a ri tsha tevhelwa zwithu zwa kale.

Kha vhafumakadzi musi vho rambiwa vhuṱamboni hutshipfi vhaḓe vho ambara zwiambaro zwa sialala, sialala ya tshivenḓa hu vha hu khou ambiwa uri vha ambare miṅwenda, mukhasi, misisi na masheḓo ano maḓuvha vhathu vha tshini ramba vhuṱamboni vha amba na mivhala uri vha kho nyaga mivhala mufhio vhunzhi hazwo hu katela miṅwenda na mikhasi kha vhathu vha vhanna ndi dzi hembe dza miṅwenda.

Musalauno zwithu zwo shanduka nga maanḓa zwo shanduka nga mannḓa ngauri vhafumakadzi vha kho kona u reila dzi thekhisi vhafumakadzi vha khou kona uvha vharangaphanḓa vha misanda vhavha vhaṋe vha misanda vhafumakadzi vha khou kona u vha vharangaphanḓa vha dzi bisinese vhafumakadzi vha khou kona u vha vharangaphanḓa vha zwikoloni zwithu zwo tshanduka nga maanḓa musalauno ano maḓuvha a vhu tsha sedza uri muthu ndi wa munna hu vha ho sedzwa vhuṱali ha muthu.

Ee, ano maḓuvha u tshi ya dzi kerekeni na dzi mbulungoni wa zwi vhona uri vhathu vho dzheniwa nga mutsiko zwine a zwi khou tenda. Ende zwine vha vha khou ambara zwone zwo vha zwi si khou yelana na zwiambaro zwine zwa nga ri nga zwiambara dzi mbulungoni kana dzi kerekeni.

Ine nda vha nayo ndi ya uri musi ṅwana a tshi bva u bebiwa ha vhoniwi nga vhathu lwa miṅwe, lwa miṅwedzi miraru na uri musi hu zwifhinga zwa dzi mbulungo muthu a tshi ya mavhiḓani u hwala u hwala nṱha ha ṱhoho. U ambara dungu nṱha ha ṱhoho, ndi zwithu zwinzhi zwe nda zwi guda zwine zwa a iḽa zwine musalauno ari, a hu zwi iti.

Zwiḽiwa zwine nda zwi funesa zwa sialala ndi tshidzimba, bovhola na thophi ngauri ndi zwiḽiwa zwine zwa vha na pfhushi and ndi zwiḽiwa zwine ra zwi wana tshifhinga tshinzhi ho yiwa minyanyani.

U ya nga ha nṋe ndi vhona u tshi tou shuma u khavhisa, a hu na vho muṅwe mushumo une nda nga ri vhulungu vhu ita kha zwiambaro zwa sialala nga nnḓani ha musi ndi sokou vha ndi sa ḓivhi.

Ee musi hu nga ḓuvha ḽa vhufa na maḓuvha a dzi heritage mushumoni, muthu o ambara culture yawe, o ambara zwiambaro zwo culture yawe u pfha u tshi ḓikukumusa u tshi vhona na vhaṅwe vho ḓi ambara zwa dzi culture dzavho.

U ṱanganedza, u sumbedza uri vhaeni vho ṱanganedzwa muḓini nga mvelele ya hashu ya Tshivenḓa ri bika zwiḽiwa zwoṱhe, miroho, dzi ṋama zwi si na muṋo na zwi re na muṋo. Musi vhaeni vha tshi swika vho no ita zwe vha ḓela zwone vhana vhaṱuku vha a vha tambisa zwanḓa vha fhiwa zwiḽiwa vha ḽa.

Ano maḓuvha zwimima zwa musalauno zwi ḓa na khaḽa ya zwiambaro zwa sialala, zwiambaro zwi khou rungwa tshifhinga tshoṱhe. Muthu ni ḓo pfha a tshi ri ndi khou humbela uri vhathu vha ambare muṅwenda mutswuku, vhathu vha ambare miṅwenda wa lutombo ngauralo ngauralo. Na vhana vhaṱuku vha ambare masheḓo o ṱanganedza arali hu munyanya kana i mbingano ho ṱanganedzwa muselwa ngauralo ngauralo.

Fesheni ine a thi tendelani nayo ano maḓuvha ndi ya vhasidzana vho no ya mavhiḓani vha songo vhofha dzidugu kana vho ambara zwiikete zwa dzi thuu senthimitha vho bvisa na maḓamu. A ri sumbedziwa u ṱhonifha vho ri siyaho fhano shangoni na fesheni ya ṅwenda, vha wane muthu o ambara ṅwenda kuṱukuṱuku ku khou vhuya nṱha ha zwirumbi nayo a thi tendelani nayo kha zwa sialala.

Ndi zwiḽiwa zwi no nga vho madovhi, tshidzimba na mukumbi na mahafhe, vhaeni vha a ṋetshedzwa u ṱanganedza uri vha ḽe zwone.

Hai, a thi thu ḓiwana ndi khou lugisela, hu lugisela vhathu vhahulwane vho no nga vhomme anga, vhakomana vhanga, na vhomakhadzi wanga.

Vhurangaphanḓa ho vhumbiwa nga nḓila ya uri hu na musanda, hu na vhakoma, hu na vho makhadzi vha kusi konoko. O faraho maanḓa manzhi ndi vha musanda, sa tshitshavha kana vhathu vha siviki vha amba na vhakoma kana vhomakhadzi uri vha ambe na musanda vhu dzhiiwe tsheo.

Hai ano maḓuvha dzi nḓila dzo bika zwiḽiwa zwa sialala a dzi tsha shumisiwa, a madelele vhathu vha vha vho ḓibikela nga zwi spinach, vha ḓi shelela manḓanḓe, vha ri ndi bola. Tshidzimba a tshi tsha itiwa na dzi nḓuhu na mini, a zwi tsha fana na zwithu zwa kale.

Hoku kutshilele u ya nga ha nṋe ndi vhona zwi songo tea, muthu a malwa muḓini ṋne ndi tenda kha uri hune ha ri munna wawe u khou ya u shuma hone na ye kha tevhele, arali vha vhana a vha ṱuwe navho vha yo dzhena tshikolo haningei ngauri a makhuwani wa munna u mbo ḓi thoma muṱa wawe muswa haningei.

Ano maḓuvha dzi khoso dzi khou itiwa mishumo i khou tou konḓa. Zwithu zwo no nga vho inviromental science, vhunzhi ha vhaswa vho dzi ita yunivesithi ya vhoriṋe ya hayani. Zwo konḓa, zwi khou konḓa uri vha wane mishumo, zwithu zwo no nga indigeneous knowledge vha khou zwi ita vha khou balelwa u wana mishumo. Dzi Engineering dzine vha dzi ita dzi khoḽedzhini vha khou balelwa u wana mishumo, assistant manager, zwi khou konḓa.

Ndi mahafhe, ndi mukumbi, ndi tshidzimba zwi ṋetshedzwa vhaeni musi vho ḓo ḓala tshifhinga tshoṱhe.